Ke tla etsa bonnete ba hore basebetsi ba ka ba apara diphahlo tse thibelang hore ba se ke ba lemala ka dinako tsohle, le hore disebediswa tsa bona di dutse di ntjhafatswa nako le nako. Seo se ka thibela hore ba se ke ba lemala.

E re ke o hlalosetse he abuti. Dikgoho tse tsa toropong le tsa hae di fapane ha di la tswehe ka ho tshwana. Hobane tse tsa toropong di mmarakeng mme di tlameha ho hola ka potlako hore le di tsebe ho rekiswa. Dijo tse di di jang ke tsona tse etsang hore di hole ka pele mme o tla thola hore ka dibeke tse pedi fela dikgoho tseo di se di loketse ho rekiswa. Mme tsa mahaeng tsona di phela ka dijo tse jewang ka tlung ka malapeng. Hoba tsona ha di a tatelwa hore di rekiswe le ho hola ha tsona di hola ka nako e nepahetseng. O tla thola hore di hola ka dikgwedi tse itseng be se di ka lokela hore di ka jewa. Hape le tatso ya tsona ha e tshwane haholo. Tse tsa mahaeng di latsweha ha monate haholo.

Mmuso o ka tshehetsa borapolasi kapa dihwai, ka hore o romele batho ba tlo ba ruta ka phetoho ya climate. Le hore ha hona le le dikotsi tse tlo ba teng maelana le lehodimo, ba romellwe bona pele hore ba tsebe ho itlhokomela le diphoofolo tsa bona kapa dijalo tsa bona. Ba dule ba itlhokometse. Ka tsela eo mmuso o tlo bo o tshehetsa borapolasi.

Dihwai tse kgabane, le a tseba hore le se ke la sebedisa manyolo ao, empa le iketsetse a lona ka hore le tsebe ho, hore kgwebo ya lona e tswele pele. Le ka iketsetsa manyolo ka hore le nke molora ha le qeta ho besa. Mohlomong ha le pheha kantle, le besa patsi. Molora oo le o tholang moo ke ona eo le ka o nkang la o tshela jareteng moo le lemmeng teng. Ka tsela eo le a kgona ho itholla manyolo a lona a nang le , a tla kena dijalong. Le hore le nke jwang, jwang bona le bo tshele moo jareteng ho so lenngwe teng. Le bona ba tseba hore bo kenye manyolo dijalong hore di tsebe ho hola hantle. Ka tsela eo hee, le tla be le etsa kgwebo ya lona e tswele pele.

Diphoofolo di iswa dip-eng ka selemo le selemo ho thibela mafu a mangata, mme ka ho feta moo ho na le dingaka hape tsa diphoofolo tse ka bitswang. Mohlomong ka mora dikgwedi tse tsheletseng hore di tlo hlahloba diphoofolo bakeng sa mafu a mangata ka tsela eo diphoofolo tsa bona di tla dula di phetse hantle.

Ha o le sehwai se molaong, o tlameha hore o patale lekgetho. Ho molemo haholo ho patala lekgetho hoba le lona le a thusa nakong tse boima tse tlang. O a tseba hore o tsamaye o ilo ngodisetsa hore ba o thuse ka tsona dikgetho lekgetho leo o no ntso le patala nakong e fetileng. Ho etsetsa sehwai le sehwai molemo ka tsela eo.

Ho na le mekotlana eo e tlwaetseng hore e rekise di lamunu le di-cabbage. Mekotlana eo e bohlokwa haholo hoba ha o so ntshitse dilamunu ka hara yona. O a tseba ho e nka o e rokelle, o e rokelle, o rokelle o etse hore ebe moholo. Ha o qeta moo, wa tseba hore o e haelle, o etse hore e kwahele dijalo kaofela tshimong kapa serapeng sa motho le motho. So ke seo nka se etsang hoba setho ho se tshwana le hore ke etsa ntho e bitswang greenhouse ha re e isa ka Sekgoweng.

Re elelletswe hore batho ba na le ditumelo tse fapaneng. Mme ha re hlaba diphoofolo, re etsa bonnete ba hore ho na le selakga sa dikgomo di di leng. Dipodi, dinku, difariki, dikgoho, di di ding . Di hlajwa dilakgeng tsa teng di di ding hoba ra ra tseba hore ho na le batho ba sa jeng kolobe ho ya ka tumelo ya bona. Mme re etsa hore batho bao ba kgotsofale ka tsela eo re tle re be re etsa ka yona hore dikolobe di tlo hlajwa selakgeng sa dikolobe se le seng. Le ba ba hlabang dikgomo ba tlo hlaba dikgomo le bang selakgeng sa dikgomo se le seng, jwalojwalo. Le dikgomo le dinku, le dipodi le dikgoho ka tsela eo e tshwanang. Hore re tsebe ho kgotsofatsa batho kaofela.

Naha ena e ka sebediswa nthong tse ngata tse ka thusang setjhaba. E nngwe ya tsona ke hore ho etswe mebaraka hore ho tsebe ho etswa menyetla ya mosebetsi. Ho na le batho ba bangata ba sa sebetseng. Ka tsela ena ho ka thusa batho haholo hore ba tsebe ho sebetsa. Ho hong hape ke hore ho haelwe batho dintlo, ho na le batho ba dulang mekhukhung, ba sa sebetseng, ba senang hore ba ka aha jwang dintlo tsa bona. Ka tsela eo hape ho thusa setjhaba se hlophehang hore ba tsebe ho thola ntlo tsa ho dula, tse nepahetseng. E nngwe hape ntho ke hore ho etsuwe mabitla. Mabitleng ao ho tla bolokeloa teng batho ba hlokahetseng hoba nakong tsena tse fetileng ho no bua ka hore ha ho sana sebaka sa batho ba hlokahetseng.

Hello, ekaba ke ofising ya kantoro ya mmuso? Okay. Ke founa maelana le naha. Ho na le batho ba ntseng ba emetse naha ya bona, empa ha ba so fumane le ha jwale. Ke ne ke botsa hore na ba ka etsa mafapha a feng hore ba tsebe ho thola naha ya bona, le ditokomane tse nepahetseng tseo ba tlamehang ho tla ka tsona moo. Hore ba tsebe ho fumana naha eo ya bona. Ke a leboha.